Lekgetlho la me la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke itumetse gape ke tshogile ka gonne re a bona gore difofane di nna mo dikotsing tse di tshabegang e fela ke ne ke itumetse go gaisa tsotlhe ke ne ke ya kwa lefelong la Cape Town.

Ke rata go pagama sefofane sa fly gonne se dira motho a phuthologe ga ke tshabe sefofane nna ka gonne sefofane ke modiro wa transport-o e leng gore motho mongwe le mongwe a ka o tshepa ebile o ka bonako.

Sa ntlha o tshwanetse go rulaganya tekete ya sefofane o netefatse gore o nale ditokomane tsa maeto e leng passport, visa ya Nigeria ditokomane tsa botshelo dira diphetogo tsa go tsamaya fitlha ka nako kwa OR tambo international airport rulaganya go tsamaya ka sefofane etela Nigeria o latele melao ya temoso mme o fitlhe o ba bontshe ditokomane tsa gago tse o tswang ka tsone kwa South Africa.

Ke rata sengwe le sengwe ka dibese tsa mo toropong e ke nnang mo go yone ka gonne di tsamaya ka nako ebile di go tlholasa kwa lefelong le o yang ko go lone sentle mme ga di bitse madi a le mantsi.

Nako nngwe fa o leka go dirisa karata e e botlhale ga e kgone go ntsha pampiri e e bontshang gore o patetse kgotsa o dumeletsegile gore o tseye leeto leo ka bese.

Se se dirang motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore e nne moetapele wa bese ebile o nna molemo ka gonne o kopanya bokgoni jo bo nonofileng jwa go kgweetsa, o na le kitso ya polokego o nale bokgoni jo bo gaisang mme o na le pelo, o tlhompa nako mme o na le botho go gaisa dilo tsotlhe.

Dikotsi tse di teng fa go na le strike ke go senyega ga ditsela go thuba meago ya puso batho ba yang tirong ba amega thata ka gonne fa dibese di sa tsamaye ga ba kgone go ya tirong.

Ke dumela gore dibese di tsamaya ka dinako ka gonne di ema kwa mafelong a mantsi mme mafelo a a farologaneng fela mo tseleng e nosi e yang kwa bese e yang teng ka gonne go na le dibese tse di farologaneng, dibese tse di yang kwa mafelong a farologaneng di tsamaya ka nako e e farologaneng.

Ee, nkile ka siiwa ke bese ke gopola e ne e le momesong go le tsididi ke ya kwa sekolong bese ya ntshiya fela jalo ka gonne ke ne ke latetswe ke ne ke sule dipampitshana tse ne di tlhokagala kwa sekolong bese ile yang tshia ke ne ke utlwile botlhoko thata letsatsi leo mme ka emela bese e nngwe ya seven gore e tle go nlate fela ke ile ka latelwa le go ya kwa sekolong.

Ee, go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese ke gopola sentle e ne e le labone mo mosong re ya kwa sekolong ke tsamaya ka bese go ya kwa sekolong letsatsi le letsatsi mme e ne le ura ya borataro mo mosong dibese tse ne di tla ka fa morago ga rona di tlile di le mo lebelong mme di ne di a thulana seo se ne se sa re tshwarwa sentle thata ka gonne se ne se re tshositse.

Ka gonne dibese di tshwanetse go dira ka fa tlase ga dikgoreletsi tsa tlhokego mafaratlhatlha le ditshenyegelo tse di lebisang kwa di-network-eng tsa ditsela tse di direlang batho ba le bantsi sentle ntle le go khurumetsa tsela nngwe le nngwe, tekatekano eno e netefatsa boikanyego jo bo botoka ditshenyegelo le ditiro tse di tswelelang le fa e le ka ditshenyegelo tsa tirelo e e tlhamaletseng kwa lefelong le lengwe le lengwe phitlhelo e e siameng ya mafelo a dibese go kopangwa le mekgwa e mengwe ya dipalangwa le tokafatso ya mafaratlhatlha go ka thusa go atolosa phitlhelelo ya ditirelo fa go kgonega.

Ga e nkame ka gonne ka morago ga dingwaga kgotsa dikgwedi tse di ritseng tlhotlhwa ya bese e ya kwa godimo leng leng e ya kwa tlase thata.